Isguli angeke sizizwe kahle masiceda ukuthola imiphumela engemihle phezu kwesimo sempilo yakhe, kakhulukazi kuhambelana nemithi elwa ne-TB ngenxa yokuthi sizomcindezela kakhulu lesi simo lesi, bese sibe nemiphumela emibi. Ngoba impilo isuke ingekho vele bese loku abasebamtshela kona kuvele kumcindezele kunaphezu kwale simo lesi akuso, manje akulunganga ngoba angeke simphathe isiguli siphatheke kahle.

Ezinye iyinkinga abashayeli abangahlangabezana nazo ukungapompi kahle amatayera wemoto noma amatayera engapompekanga ngoba lokho kuyakuyenza ukuthi imoto ingahambi kahle, kakhulukazi uma iskontiri simanzi. Okunye futhi okungaba umphumela omubi i-windscreen engalungisekanga hlampe ephukile ngaphezulu so, lokho kwenza ukuthi umshayeli angakhoni ukuyibona kahle indlela eya phambili. Noma ama-side mirrors aphukile loko kuvimbela ukuthi umshayeli angakwazi ukubona iy'moto eziseceleni kwakhe noma eziza emva kwakhe, manje loko kuba inkinga kakhulu kuthi akhone ukushayela ngokuthi uyenzela abanye abantu iy'nkinga endleleni ngeyakhe imoto. Ezogcina kube yiyo ekhoza ukuthi kuze kube nezingozi phakathi nendlela.

Zihluke kakhulu iy'ndlela abantu be-EMS agencies abaphendula ngazo ngokuthi zisuke ezinye ziphuma under government, ezinye zazo ziphuma under abantu bama-medical aid. Manje i-response time zalaba abe-medical aid iba nesikhathi esincane kune-response time kulezi ezisuka under government during ama-highway accidents so, ya zihluke kakhulu.

UZanele angayenza ukuthi everyday makabuya emsebenzini astime ngegaligi neninja ukuze akhone ukuthi akhuphule amasosha omzimba wakhe, aphinde futhi aphuze itiye eline-lemon aphinde ayifake ijinja. Bese everyday makagibela iteksi aphuma endlini, afake i-mask, aphinde futhi ahlezi afake i-sanitizer ebhegeni yakhe ukuze makagibela noma ahlika eteksini agcobise izandla nge-hand sanitizer. Nokuthi umlomo nomakhala wakhe ahlezi avalekile ngaso sonke isikhathi ukuthi angakhoni ukubamba ama-germs, noma atheleleke kwama-germs lawa atholakalayo etekisini le ayigibelayo.

Iy'ndlela zokuthi babandakanye iy'fundi nezinto ezihlangane nokusiza lokucala ukuthi yinto abangayifaka emaklasini ukuthi kube yiphathi ye-LO noma kube iphathi yekharikhulamu. Ukuze iy'ngane nabo zinolwazi zikwazi ukukusiza kuma-accident noma ezinkingeni eziseduze, noma abangahlangabezana nazo emakhaya. So, bakufaka bakuhlanganise nomsebenzi wesikolo, part of the curriculum ukuthi ingane iphume esikolweni inolwazi ukuthi umuntu usizakala kanjani noma kungayenzeka kuzo zonke indlela ahamba kuzo.

Izikole zingahlanganela kanye nama-organisation angafani afana nawo obo-EMS kanye nezibhedlela, ukuthi bathumele abacele abonesi ukuthi beze ezikoleni bazofundisa abantwana ngokwezempilo kanye nokwezempilo kucala. Ukuze abantwana bakwazi ukusizakala noma abahlangabezana namathuba anjalo ukuthi babebazi ukuthi kuyenziwa kanjani, nokuthi okuphi ukudla okubalulekile ukuze umuntu aphile.

Esikhathini samanje siphila esikhathini se-load shedding so, kakhulukazi ukunqamuka kogesi kumayelana nayo i-loadshedding, indlela ezingasiza ukuthi kuhlezi kunama-generator especially kuma-emergency service ngenxa yokuthi yimpilo zabantu. Emergency service kakhulukazi uhambiselana nazo iy'bhedlela yizo iy'ndawo ey'balulekile ekungamelanga ukuthi noma ugesi ungahamba banganqamukelwa ugesi ngokuthi kuhambiselana ney'mpilo zabantu. Manje ngaso sonke isikhathi kumele kuhlezi ukuthi nje kulayitiwe.